Isikotjhi sifana fitjhani, simbathwa ngemva lokha nawumbatha irhabi.

Umdzegana kuziinrholwani ezincani zimbathwa bentazana bequde amatlawana. Eminye imidzegana imbathwa lokha nawumbatha ngaphambi kobana ufake iinrholwani. Eminye imidzegana imbathwa entanyeni bobaba lokha nabambatha iporiyana.

Umnayilani nakho yinto embathwako yesiNdebele.

Umgari mlingakobe ombathwa bomma lokha nakuwela ingoma.

Umadalanyana litjhila labasana abawelako, elimbathwa besana nabayokuwela.

Umbhalo libhayi nofana ingubo yesikhethu, enemibala ehlukahlukeneko. Umbala obovu, umbala ohlaza satjani, umbala ohlaza kwesibhakabhaka, umbala otjheli nombala ongathi ubovu nofana ozotho. Magega nengubo leyo kunombala, iphethwe ngombala onzima.

Unokhethwabo yikumbese nofana umbhalo. Kuyingubo enemibala engafaniko ehlukahlukeneko.

Umtshurhwana kuyingutjana embathwako, khulukhulu imbathwa bomma abendileko. Kuyingubo enemibala nayo engafaniko ehlukahlukeneko, imihlobo enye yabentazana bequde bayawumbatha umtshurhwana.

Isihlohlo kuyithawulana embathiwa bomma besiNdebele.

Umncwazi sigqoko.

Umkhala kuyinto eyenziwe ngomncamo embathiwa ehloko. Ingambathwa bomma, abobaba, amasokana, abentazana nofana amatlawana lokha nabavunula isikhethu.

Unomahlonjana kuyingubo enomncamo, embathiwa bomma abendileko kwaphela lokha nabavunula isikhethu.

Unomatlawana kuyinto ethalwa ehloko, ifakwa izinto ezintathu ekuthiwa maprelesana, ifana nendalamba.

Ivunulo yesintu nofana yesiNdebele iqakatheke khulu, ngombana isiphawo sendlela ekadeni abantu ebebaphila ngayo. Lokha ekadeni abantu bebanganazo izembatho nofana akhe ngithi, amaNdebele bebanganazo izembatho ezimbathwa namhlanjesi kodwana beba nevunulo le esiyibona namhlanjesi ekuyivunulo yesiNdebele. Ivunulo yesiNdebele ukghona ukuyihlukanisa kunevunulo yamatlawana, kunevunulo yabentazana abentazana esele baphethelwe isiko, esibabiza kobana abentazana bequde, abentazana esele bathombile. Kunevunulo yamasokana, kunevunulo yabobaba, kunevunulo yabomma abendileko. Ngakho-ke ivunulo yesintu iqakathekile, ngombana ukghona ukuhlukanisa phakathi kwabantu neengaba zabo ezingafaniko.

Isiko litjho okukhulu kimi. Isiko kuyindlela abantu abakhulu nofana akhe ngithi, abogogo nabomkhulu bakho egade baphila ngayo. Isiko litjho khulu ngesikopilo lomuntu, izinto ekufanele uziphethe, izinto ekufanele uzenze begodu litjho khulu, lihlathulula khulu ngemvelaphi yomuntu.

Izembatho engizimbathako nofana ivunulo yesiko iveza ubumina khulu, ngombana ukghona ukubona kobanyana umuntu lo umhlobo bani womuntu, uliNdebele, uliZulu, uliXhosa, uliPedi, umSotho. Ivunulo yesiko ihlathulula khulu ngemvelaphi yomuntu, ikhombisa kobana abantu ebebaphila ekadeni bebambatha bunjani. Iveza khulu ngobukghwari besiko lakho.